Yanga ndi ya uri vhunzhi ha dzi tshaka vha khou laṱa vhurereli kwavho kana zwithu zwine vha ita nga zwithu ngayo, zwino zwithu zwa so zwo tou dzitshaka vhuṱambo kha dzi tshaka zwi thusedza na kha uri ri kone u ḓi wana hanefho lushakani ri khou kona u wana kana hu kuvhangana zwishumiswa kana masheleni ane a ḓo thusesa riṋe kha lushaka matshelo kana hu na tshithu hu kho itea lushakani kana ri kho nyaga u thusedza kha zwiṅwe tshitshavhani hanefho tsha vho riṋe.

Mitambo i ṱuṱuwedza uri vhaswa vhanzhi vha bve kha vhugevhenga ngauri tshifhinga tshinzhi vha ḓo tshi pfhesesa vha hanefho mitamboni, mitambo yo no nga dzi boḽa mitambo yo no nga dzi tshese na mitambo miṅwe yo fhambanaho. I ita uri vhaswa vha vho rine vha to vha hanefho ende kana muhumbulo wavho uvha ukho humbula zwezwo zwine vha ḓovha vha kho ita matshelo zwithu zwezwi zwo no nga dzi bola, zwino muthu kharali a kho ḓivha uri nga mugivhela kana nga swondaha u kho tea u tamba bola muhumbulo u ḓo dzula kha henezwi zwa bola uri i khou nyanga u khwinifhadza u fhirisa uri a to akho humbula vhugevhenga.

Zwi ngavha kha miṱambo ngauri zwi ḓo vha zwi khou vuseledza kana zwi khou bveledza zwikhala zwiswa kha vhathu vha lushaka kana kha kha uri khamphani i penye, zwino zwi thusedza na kha uri vhunzhi ha vhathu vha vha khou ḓivha ende vhunzhi ha vhathu vha vha vho thoma u vhona zwithu zwiswa no benefitha kana u ri a kona u wana zwine ra khou nyaga kha shangoni kana shango ḽa sala ḽo bindula vhukuma.

Ra makone wa mitambo ane nda mu funesa ndi mutambi o no vhidziwa upfhi Muhummed Sala ane a tamba ngei seli kha thimu yo no vhidziwa upfhi Liverpool, ndi nga mu vhudza zwo uri u ntakadza vhukuma nahone u nṱuṱuwedza vhukuma uri fhano vhutshiloni u songo nyama u to ḓi imisela kha tshinwe na tshinwe wa ita ngauri na i hanefhaḽa uri a swike fhaḽa o thoma fhasi u swika a tshi to thoma a a lwa nazwo a kona u swika hanefhaḽa hune avha hone zwino.

I nga tamba bola ya milenzhe ngauri bola ya milenzhe ndi mutambo u ne ndi kale ndi tshi khou takalela vhukuma ubva vhuṱukuni hanga, sa izwi u mutambo nga maanḓesa wo no funiwa nga vhathu vha tshinnani zwino ndi nga u tamba na u ḽa mutambo ngauri ndi a u takalela nahone ndi a u funa na nga mbilu yanga, ndi mutambo une wa sumbedzwa ita dzi nyonyoloso vhukuma na u ita vhukonani vhunzhi vhukuma.

Ndi vhona unga zwi imiswa zwi khou tsitsela milenzhe fhasi kana u peta zwanḓa ngauri, ri ḓo wana vhuponi hu na zwikhala zwinzhi kana hu na vhathu vhane vha a kona zwithu mara zwi imiswa zwi kho vha tsikeledza ngauri a zwi kho vha itela fhethu kana a zwi khou vha ḓisela zwishumiswa zwine vha ḓo vha vha khou zwi shumisa, ndi khou amba zwithu zwo no nga dzi netball zwinwe zwo no nga bola ya milenzhe vhanzhi ha vhatambi a vha na dzi bola a vha na dzi gere kana a vha na zwithu zwishumiswa zwa u tamba na vha ḓo wana vhasina zwithu zwo no ambara ya milenzheni zwine vha ḓo tamba ngazwo, zwi sala zwi kho humisela vhathu murahu kana zwi kho vha ima phanḓa.

Vhathu vhane vha vhuyelwa nga maanḓa ndi vharengisi na vhathu vhane vha vha vha khou kulumaga hanefhaḽa ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha ya u ṱalela bola u ḓo wana ho ḓala nga maanḓa lune u ḓo wana na vharengisi vha khou kona u rengisa vho vha khou kona u ita dzi tshelede vho a wana henevho vhathu vho kumbela vho ita makumba mashika vha kho ita vho dzi tshelede, zwi sala hu khou vha na mini hu khou vha na na nyaluwo kha ikonomi ya shango kana kha ikonomi ya henefho fhethu vhupo siṱediamu tshetsho.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou pfufhiwa kha mutambo o no vhidziwa upfi javelin, nge he nda vha ndi khou ndo dzhia vhuimo ha u thoma ngei i kha tshiṱiriki tsha bulugwane he ndavha ndi kho ṱaṱisana na vhaṅwe vha zwiṅwe zwikolo nda ḓi wana hu ne hune wa u thoma nda ḓi pfa ndo takala nga maanḓa nahone ndi kho ḓi rhwa khana nga nṋe muṋe, ngauri ndi zwithu zwine ndavha ndi songo ḓi imisela kana u themba khazwo uri ndi ḓo vhuya nda swika hanefhaḽa mara nga tshilidzi na u ḓi themba nṋe muṋe na u ḓi vhudza nga fhedzisela ndo swika.

Thimu ine nda i funesa ndi thimu ya mamelodi sundowns, ndo thoma u i tikedza nga ṅwaha wa twendi sixteen musi i tshi dzhia tshiphuga tsha caf ya ḓo ya wana tshita kana muvhala muṅwe hanefha nṱha ha simboḽo ya u sumbedza uri ndi ifhio thimu, zwe zwa ntakadza vhukuma zwa nṱuṱuwedza uri ndi thimu yo ḓivhadzwaho na zwino u a ḓi tamba lune zwa fusha.

Mitambo i thusedza kha uri u ḓo wana honoyo muthu o vheiwa kha vhuimo ha mukepuṱeni uri a range thimu, zwino a hanefhaḽa ono fhiwa aneaḽa maanḓa u ḓo wana muthu ene muṋe ono thoma u u zwipfa uri u ranga vhathu a si zwithu zwo no dina ndi u to ḓi vhudza fhedzi na u ḓi imisela, zwi thusedza kha uri na muhumbulo u vha u khou ḓowela u vha murangaphanḓa u itela matshelo.

Ndi vhona unga mitambo ya dzikiḽaba i ṱuṱuwedza kha uri muswa a ḓi ḓivhe, kana muswa ene muṋe a vhe a khou ḓivha uri u khou itani musi a tshi khou tamba kha kiḽaba yeneyo ngauri muthu u vha a khou ḓivha uri ndi kha tshilu tshifhio u fhirisa u sokou ṱwa a sokou tshimbila a sa ḓivhi uri u khou tambela mini, zwino kiḽaba i ḓo ṱuwedza uri muthu u vha a khou ḓivha a tshi ḓivha uri u tshila na vho nnyi kana u tamba na vhonnyi bola kana netball yeyo.

Ndi vhona unga mitambo ndi vhona unga mitambo yo tsireledzea ngauri, mitambo i fhedzesa tshifhinga vha khayo vhaswa zwino tshifhinga tsha bveledzisa vhaswa vha kha mitambo a hu na tshifhinga tshine vha ḓovha vha tshiṱaratani vha tshi kho ita zwa mafola kana muthu zwi songo ḓaho, mitambo i vha thusa na kho vha ṱuṱuwedza mihumbulo na uri vha dzule vhone vhane vha khou ḓi ita dzi nyonyoloso na uri vha dzule vha khou ḓivha uri ri khou ita mini.

Mitambo i ri thusesa kha uri ri vhe na vhukonani ya vhuḓi ri kone u vha na vhuḓifhinduleli ri kone u takalela muṅwe musi o ita tshithu ngauri kha mitambo ri ḓo wana huna nyandano yavhuḓi na u langa na vhuḓi, nyambedzano ya vhuḓi i thusedza kha uri muthu ene muṋe a kone u dzhia na vhaṅwe vhathu ene muṋe a kone u ḓi dzhiela tsheo,

Ndi vhona unga milayo ndi ya ndeme kha mitambo ngauri hu sa vha na milayo kha mitambo ya vhana ḓo vha na mafuvhalo kana a itela zwithu zwa ngoḓaho, zwine zwa ḓo sia muṅwe ṅwana kana vhaṅwe vhana vha khomboni henefho fhethu, zwino hu na milayo zwi a takadza nga uri milayo yone i ne i ḓo dzula yo ḓiambela uri muthu a ita tshithu tshifhio kana kha kha zwithu zwifhio u ḓo i dzhielwe wa maga kana a tevhedzela maga mafhio.

Vhuendelamashango ha mitambo vhu thusedza badi kha ikonomi ngauri u ḓo wana vhunzhi ha vhathu vhane vha bva nnḓa vha khou nyaga madzulo a u eḓela, fhethu ha u renga, na fhethu hune vha ḓo itela zwinwe zwithu hone. Zwi thusedza kha uri kha ri kha heneyo mashango huvha hu na fhethu ha u eḓela hoyu hune vhathu vha nga kona u sia hone vha sia tshelede zwi sia na tshelede kha shango ngauri u ḓo wana vhathu vha khou renga u khou itea zwithu zwo fhambananaho vha tsha mitamboni vha kho tshimbila nga zwiṋamelo, zwi siedza kha shango roṱhe ri tshi khou ita mini ri tshi khou wana tshelede.

U wa nga maanḓa uri matshudeni maswa a dzhene kha mitambo ya tshikolo tshanga ngauri matshudeni ene muṋe u tea u toḓi vhudza na vhudiimiseli u sumbedza uri u khou nyanga u dzhenelela kha mitambo yeyo, ngauri ha sa vha na vhuḓiimiseli kana u ḓi ni vhudza kana u vha a tshi takala wo no mutambo anga si ḓi wane a khou dzhenelela, zwino kharali a vha a vha na vhu sumbedzi na u ḓi vhudza na u dzhenelela khazwo u ḓo vha u ḓo wana tshipiḓa tshihulwane tsha mitambo ya tshikolo.

Ane mitambo i tshi thusa vhana uri vha vhe dzikhonani ngauri mitambo i ṱanganya fhethu nthihi roṱhe i ri ita uri ri vhe na mihumbulo ya vhuḓi ri ṱhonifhane ri dzhielani dzi tsheo dzavhuḓi. I thusedza na kha uri roṱhe ri vhe na mihumbulo uri ri ḓo vha ri khou itani kana nga tshifhinga tshifhio, zwi thusedza na kha uri roṱhe ri vha ri roṱhe tshifhinga tshoṱhe zwi a ṱutuwedza vhukonani ngauri ri ḓo vha ri khou vhona na tshifhinga tshoṱhe ri khou ya mitamboni ende ri tshi khou ita tshithu tshithihi.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou ḓidzhenisa masheleni ngauri ndo vhuya nda vha ndi khou tamba zwithu zwi no vhidzwa u pfhi Javelin he nda swika kule nga maanḓa nda swika kha vunḓu ḽa Polokwane. Hanengei nda swika nda posa nda dzhia vhuimo ha vhuvhili he nda ḓiwana ndi khou wana masheleni o imaho nga uri, nda wana zwo ntakadza vhukuma.

Ee, ndo no ḓiwana ndi tshi khou pfhufhelwa kha zwithu zwi no nga bola, kha bola ndi he nda vha ndi na thimu hanengei tshikoloni he nda vha ndi tshi dzhena hone. Heneyi thimu ro kona u ḓiwana ri tshi khou dzhia vhuimo ha vhavhili ra wana tshiphunga ra wana na mimendeḽe zwe zwa ntakadza vhukuma zwa dovha zwa nṱuṱuwedza vhukuma.

Ee, ndi vhona u nga bola ya milenzhe i fhaṱa vhukonani nga maanḓa ngauri bola ya milenzhe i ya ri ṱanganya nangwe ri sa ḓivhani ri a dzula roṱhe mara ra vha ri khou amba ngauri bola ndi tshithu tshine tsha ri ṱuṱuwedza mihumbulo ri vha ri sa khou ḓivha tshithu tshine tsha ḓo itea, roṱhe ri vha ro bva ri sa ḓivhi tshithu.

Dzi khou shuma nga maanḓa u maanḓafhadza vhaswa ngauri vhunzhi ha vhaswa vha khou dzhenelela vhukuma kha mitambo. Vha khou ḓibvisa kha zwa u ṱa vho dzula fhasi kana vha khou ita zwa mafola. Zwi thusedza na kha uri vha ṱuṱuwedzee, vha ḓivhe nga ha mitambo. Ngori vha ḓo ya vha sedza uri kha maṅwe mashango zwi khou itiswa hani kana vha nyaga u tevhela vhaṅwe vhathu vhahulwane vhane vho no vha, vho no bvelela kule nga mitambo.

Ndi khou vhona u nga bola milenzhe i khwaṱhisa muvhili wa muthu na marambo ngauri u vha o dzhenelela vhukuma ende zwi vha zwi, u vha a khou gidima. Zwino zwi vha zwi khou ita nyonyoloso khulwane kha muvhili wa muthu. Zwi vha zwi khou mu fha maanḓa, zwi vha zwi khou mu fha na muraḓo.

Ndi ita nyonyoloso nga u gidima. Ndi a bva hafha nga matsheloni nda gidima khiḽomitha dzo vhalaho zwine zwa nthusedza kha muvhili wanga na miraḓo yanga na marambo anga uri zwi vhe zwi tshi khou khwaṱha. Zwine zwi a takadza vhukuma muvhilini wa muthu zwi tshi nyagea.

Ee, ro no vhuya ra ḓiwana ri khou langana uri ri ḓo vha na tournament ya dzi bola, ri ḓo vhidza thimu dzo fhambananaho uri na uri vha ḓe na vhugai. Zwino riṋe vhaṋe ra fhedzisela ri tshi khou balelwa u wana mudavhi na uri ri kone u kuvhangana vhatukana vha ḓe bolani. Zwa mmbaisa nga maanḓa hezwiḽa zwithu ngauri ho vha hu zwithu zwine ḓo zwi bveledza vhukuma.

Ee, ndi vhona u nga vhathu vha dzi influencer, vha dzi influencer vha khou ita zwithu zwavhuḓi ngauri vhunzhi ha vhathu vha maḓuvhaano vhav ho tevhela vhathu vha no ḓivhidza dzi influencer. Zwino zwi sala zwi zwavhuḓi ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou vhona hanefha kha dzi nyonyoloso vha dzi dzhiela nṱha vha dzi ita.

Hai, a zwo ngo fanela ngauri u ḓo vhaisala maṱo na uri ṱwa wo dzula a si zwavhuḓi. Muthu u tea u ita a tshi takuwa a tshi ita dzi nyonyoloso uri muvhili wawe, marambo awe a ḓowele u ita dzi nyonyoloso. A songo ḓowela u ṱwa o dzula fhasi.

Nyonyoloso ine nda i funesa ndi u gidima, u gidima ndi ya zwi funesa nga maanḓa. Ndi ya bva hafha ndi khou gidima, ndo tou ḓivhudza uri ndi khou gidima nga matsheloni u guma gai na u ya gai. Zwi thusesa kha nyonyoloso na marambo anga a vha a khou onyolowa.

U vhuya nga nḓivho, u ya nga ha nḓivho yanga u u u ḓivhona u khou gidima uri muthu a kone u wana a tshi khou amba zwiṅwe zwithu na vhathu na vhaṅwe, zwi a thusedza nga maanḓa ngauri ndi ya kona u ḓiwana ndi khou vha na nyambedzano na vhaṅwe ndi khou vha ṱalutshedze uri ndo zwi kona kona hani kana ndo zwi itisisa hani.

Ndi pfha u nga ndi iṅwe nḓila ya u fhaṱa vhukonani ri a vha ri khou ḓivhana sa vhathu hanefhaḽa ri ya kona u vha ri khou amba uri nṋe ndi pfhi nnyi, nṋe ndi pfhi nnyi. Ri a namba ro vha na vhushaka havhuḓi nga nga nga bola kana nga mitambo yo fhambanaho.

Tshenzhemo yanga zwi tshi ḓa kha u tamba video games a thi tou vha nayovho ngauri nṋe thi muthu wa u ṱwa ndo dzulela zwezwo zwithu. Ngauri u dzula nazwo zwi a netisa zwino a thi muthu ane a tamba hezwo zwithu.

Ee, ndi vhona i thikhedzo nga maanḓa ngauri vhunzhi ha vhaswa vha khou bvelela vhukuma. Vha khou fhedzisela vha khou ya kha dzi thimu dzine dzo duma kana thimu khulwane vhukuma. Nga uri ri na vhaswa vha no swika vhaṱanu vhane vho ṱuwa zwino vha kha mavunḓu a nnḓa hanengei vha khou ita zwa mitambo yavho mara vho bva henefha.

Tshithu tshine vhathu vha tea u tshi shumisa musi vha tshi khou tamba thenisi ndi ḓivha uri vha shumisa tshithu tshi no pfhi bethe ndi tshone tshine tsha ita u dia thenisi uri i ye kha muṅwe. Ndi tou ḓivha tshetsho fhedzi ngauri thenisi a si mutambo u ne nda tou tevhela vhukuma.

Hai, a thi takaleli u ita hiking ngauri nṋe a thi muthu ane a tou takalela u tou gonya. Ndi takalela u tou tshimbila fhethu ha straight kana ha flat hune nda ḓovha ndi khou tou gidima. Zwino zwa dzi hiking ndi vha ndi khou gonya nṱha ha zwivhanga zwine a si zwithu zwine nda zwi takalela.

Tshaka dza mitambo yo fhambanaho ndi ḓivha bola, nda ḓivha rugby, nda ḓivha thenisi, nda ḓivha hockey, nda ḓivha mutambo wa u bambela, nda ḓivha mutambo wa u gidima. Ndi yeneyo mitambo ine nda i ḓivha.

A thi athu ḓiwana ndi khou tshina na luthihi. Nṋe athu mutshini, ndi muthu ane a tou funa u gidima na u tamba bola nga maanḓa. Zwa u tshinavho a thi athu vhuya nda dzhenelela khazwo.

Ndi vhona u nga miṅwe mitambo yo dzhiiwa sa mitambo miṱuku ndi mitambo yo no nga chess. Vhunzhi ha vhathu chess a vha tou i dzhiela nṱha, vha sokou pfha u nga ndi zwithu zwiṱuku ende chess ndi mutambo muhulwane vhukuma fhano ḽifhasini.

Mitambo ya sialala ine ya kuvhangana vhathu uri vha vhe tshithu tshithihi ndi mutambo u ḓivheaho sa musango, musango u kuvhanganya vhunzhi ha vhathu, nga maanḓesa vhathu vha vhanna. Nga uri musango u dzhenelelwa nga maanḓa nga vhanna vhane vha vha vha khou diana nga mavili hanefhaḽa.

Muthu a tshi tea u fhedzesa tshifhinga a tshi khou tamba mitambo kha founu yawe ngauri u ḓo balelwa u ita mishumo ya hayani kana miṅwe mishumo ine a tea u ita ngauri thingothendeleki i ya dzhia tshifhinga u khayo u ya u fhedza tshifhinga tshinzhi u khayo.

Zwithu zwine nda zwi shumisa musi ndi tshi khou tamba mitambo online ndi zwithu zwi no nga dzi betway dzi hollywood ndi zwithu zwine nda zwi funa nga maanḓa ndi tamba mitambo yo no borolosa badi mitambo yo no nga vho sweet bonanza dzi aviator.

Ee gambling dzine nda takalela badi u fhedza tshifhinga khadzo ndi khou shumisa luṱingo lwanga ndi gambling dzo no nga betway hollywood hanefhaḽa hune ndavha ndi kho tamba sweet bonanza na aviator huṅwe tshiṅwe tshifhinga vha a wana ndi khou wana masheleni o imaho ngauri.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou fhaṱa vhukonani na vhathu online musi ndi tshi khou tamba mitambo vhukonani uvho hovha hu ha musi ri tshi khou tamba geimi ra wana ri tshi vho ḓivhana nga vhunzhi hanefhaḽa he ra fhedzisela ro ṱangana.

Ee gambling ine nda i funesa musi ndi tshi khou tamba na khonani dzanga ndi iṅwe ine ya pfhi football mobaiḽi ndi i tamba na khonani dzanga nnzhi nga maanḓa and i khwaṱhisedza vhukonani yanga ngauri tshiṅwe tshifhinga ri a founelana uri a ri tambe mutambo nga tshifhinga tshino kana ra ita a dzi league.

Ndi nga wana laptop yanga i si tsha to shuma zwavhuḓi i tshi vho sokou fhisa kana i tshi vho sokou vha i tshi vho sokou leluwaho kana u firiza zwone zwi vha zwi si zwavhuḓi na luthihi ngauri ndi vha ndo panga zwithu zwine zwa fhira kana u lemela.

Vhunzhi ha vhathu netiweke i ya vha dina netiweke ndi tshithu tshine tsha tswenya nga maanḓa u ḓo wana muthu a vhukati ha mutambo mara netiweke ya ḓa ya dzhenelela ya mbo ḓi ḓa ya tswenya hanefhaḽa zwine zwi sia mutambo u khou fhela kana muthu asi tsha tamba.

Dziṅwe khombo dzine dza nga itea u nga fhedzisela u tshi vho dzhenesa hanefhaḽa fhethu wa wana muhumbulo wau u tshi vho tou dzula u hanefhaḽa kha geimi dzenedziḽa dza online zwino muthu u wa ita a tshi litsha kana a shumisesa data lwa tshifhinga tshilapfu a fhedzisela a tshi khou shumisa na dzi tshelede zwi songo tea.

Mutambo u ne nda ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzhene kha wo ndi mutambo wa bola mutambo wa bola ndi mutambo u takadza vhukuma ngauri vhunzhi ha vhathu vha ya u takalela and vha ya u ḓivha zwino kharali vhunzhi ha vhathu vha khou tamba mutambo honouḽa vha ḓo u pfhesesa ende vha ḓo u ḓowela.

Mutambo une nda dzulela u tamba hanefha kha ṱhingothendeleki yanga ndi mutambo wa bola hoyu mutambo u netulusa muyawanga wa dovha wa netulusa muhumbulo wanga zwine zwi ntsia ndi si khou borea ndi khou borolowa zwavhuḓi.

Ee matambele ane a vha a vhuḓi ndi a musi muthu a khou tamba nga tshifhinga tsho teaho kana lwa mithethe yo teaho nothi muthu a tambe geimi lwa tshifhinga tshilapfhu lune u ḓo fhedzisela o no dzhenesa nga muhumbulo hanefhala a wana a si tsha kona u zwi langa.

Ee game ya soduku nṋe a thi ngo tou i tambesa vhukuma ngauri ndi game ine i a konḓa vhukuma ndo zama u i tamba nda wana ndi khou balelwa ngauri ndi zwithu zwo ḓalesaho dzi mbalo nga maanḓa zwino ndi wana ndi khou kundelwa u i pfhesesa ngori nṋe na dzimbalo ari tu vha vhathu vhathihi.

Mutongwa u tambiwa nga vhathu vha rathi nṋe ndi ḓivha utshi tambiwa nga vhathu vha rathi nga ngeno a thi ḓivhi uri kha maṅwe mashango u tambiwa nga vhathu vhangana mara kha mashango a ngeno u tambiwa nga vhathu vha rathi.

Ee sa ṅwana ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou tamba khadi khadi ndi mutambo une u takadza vhukuma tshenzhemo yanga ndi ya uri u tea u tovha na tshifhinga u tea u ḓivha uri itshi tshifhinga ndi fhufhisa hani uri thambo i songo nhaka nda wa.

Ndi ḓivha mitambo yo no nga zwigombela zwezwi na mitambo yo no nga dzi uḽu dzedzi ndi zwithu zwine na vhathu vhaṱuku vha zwi tamba na vhathu vhahulwane zwi sa i nga miṅwaha uri inwi ni mungafhani.

Ee miravharavha nda sa tu vhuya nda u dzhiela nṱha ndi zwithu ndo zwi tambesaho kale mara ndi zwithu tshiṅwe tshifhinga muravharavha wa vha u khou tambiwa nga vhathu vhavhili vha tshi khou tamba nga zwithu zwiraru zwiraru ndi u tou vulelana nḓila u tshi valelana nḓila ane a kona u valela muṅwe nḓila o wina.

Ngauri vhunzhi ha dzikhamphani dzi a nyanga u ḓivha zwine na zwi takalela na uri ni a tamba mitambo mufhio ngauri kha dziṅwe khamphani hu na tshifhinga tshine havha na zwifhinga zwa mitambo zwino vha tenda u ḓivha dzi weak dzaṋu na zwine na zwi funa.

Mutambo une nda nga takalela u dzhena khawo musi ndi na khonani yanga ndi mutambo wa bola ndi mutambo une uri ṱuṱuwedza badi muhumbulo wa dovha wa ri ita dzi nyonyoloso dzavhuḓi.

Mutambo une nda u funesa ndi bola ya milenzhe u ḓi dzhenisa khawo zwia dzhia tshifhinga mara musi ndo wana tshifhinga ndi a ḓi dzhenisa khawo ngori ndi mutambo une u ita dzinyonyoloso badi na muhumbulo u a kona u dzika zwavhuḓi musi ni khawo.

Mutambo une nda u funela u dzhenelesa khawo musi nga tshifhinga tshanga tsho awela ndi mutambo u no vhidzwa upfhi chess ndi mutambo wa vhuḓi nga maanḓa ndi mutambo une u ṱuṱuwedza na muhumbulo u a kona u dzikisa muhumbulo wa kona u tamba wo dzika.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhaṅwe vhathu vha ḓivhe nga heneyo mitambo ine ya khou anḓadziwa ngauri vhunzhi ha vhathu a vha ḓivhi miṅwe mitambo mitambo yo nonga wa rugby vhunzhi ha vhathu a vha u pfhesesi zwino hu tshi khou anḓadziwa u khou talutshedziwa vhunzhi ha vhathu vha ḓo kona u pfhesesa.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ndi khou shumisa puḽatifomo ine yavha Facebook Facebook ndi tshithu tshine vhunzhi ha vhathu vha vha dzhena vhukuma tshi na dzi followasi nnzhi zwino ndi nga shumisa Facebook.

Hai athi athu vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱalela hezwo zwithu ngori zwi kule na riṋe shangoni ḽa hashu a zwi itiwi mitambo ya dzibere zwi kule na riṋe ri to zwi vhona hanefha kha dzi TV kana kha dzi theḽevishini.